Sebini seo ke se ratang ke Dr Rebecca Malope. O bina mmino wa sedumedi, ke rata mmino wa hae haholo mme o mfodisa maqeba le ho le ha ke sithaballetswe maikutlo. O mpha matla mme mmino wa hae o hopotsa ho re Modimo o teng ka mehla.

Ke nahana ho re ho ka ba molemo ho re re le setjhaba sa motse, re sebedisana mmoho ho re re etse bonnete ba ho re re fihlela ditoro tsa ngwana e mong le e mong ka motseng. Ka ho haha kapa ho theha dipapadi tse fapaneng tsa bana ho ho phe ho phetha ditoro tsa bona.

Ha ho tluwa tabeng ya ho batla dikeletso industry-ing ya dipapadi. Ke nahana ho re nako e molemo ya ho re sebapadi se etse jwalo ke ha se sa qala kapa se le mateyanong a ditsela mosebetsing wa sona. Sena e ka ba ha ba tloha college-ing, ha ho ya di papading tsa ditsebi kapa ha ba batla ho fetola dihlopha kapa baemedi. Ho batla keletso mothating ona, ho ka ba thusa ho etsa diqeto tse nang le tsebo le ho re le ho itukisetsa katleho.

Ho na le mabaka a mmalwa a o ka ona batjha ba bangata ba ka nnang ba se ka, ba se ke ba kopanela di papading sekolong. Mabaka a mang a ka bang teng a kenyeletsa ho hloka thahasello, kgatello ya nako, tshabo ya ho tswa dikotsi, boiketlo, ho hloka monyetla, ho beha baruti pele, di kgatello tsa setjhaba. Mokgwa wa ho kwetlisa kapa wa ho ruta wa matitjhere a bona a thuto ya mmele kapa boikwetliso ba dipapadi. E leng se ka etsang ho re ba se ke ba nka karolo.

Tshomo eo ke ratang ka ho fitisisa dipapading , Cristiano Ronaldo, mme keletso e nngwe eo ke e fumaneng eng kgothatsa ka ho kgethe ke ho totobatsa ho sebetsa ka thata le boiteko. O ile a re talente ha ya lekana, o lokela ho sebetsa ka thata ho finyella dipakana tsa hao. Ke nkile keletso ena ka botebo mme ke ya , e yang sebeletsa bophelong ba ka.

Ho ba le moeletsi dipapading ke ha bohlokwa ho re baatlelete ba batjha ba fihlelle katleho le ho finyella bokgoni ba bona ka bo tlalo. Moeletsi ya hlwahlwa eo hangata e leng mokwetlisi kapa moatlelete ya nang le boiphihlelo. O fana ka tataiso, tshehetso le maikutlo a bohlokwa a thusang baatlelete ho ntlafatsa tsebo ya bona. Ho aha boitshepo le ho rarolla mathata a di papadi tsa tlhodisano.